Xa ufuye iinkukhu, into osoloko unayo ngamaqanda kunye nenyama kuba iinkukhu ziyazalela kwaye uyakwazi ukuxhela kwalapha kuzo. Akukho mfuneko yokuba uthenge amaqanda okanye uthenge inyama kuba iinkukhu zisokwanda uyakwazi ukuxhela ube nenyama. Amaqanda ziyawazalela, xa uthanda uyakwazi ukuwafukamela wena amaqanda okanye uthenge umatshini wokuwafukamela, uwafukamele, uwaqhashisele. Eyo nto yenza okokuba kwande iinkukhu zakho ezo nkukhu uyaxhela kuzo ubese amaqanda uwabeke, uwagcine, uwatye.

Ukuze ndiqinisekise ukuba inyama ifika kubathengi ingakhange yonakale kwanasemva kweenyanga igciniwe, kufanele ndisebenzise iindlela ezifanelekileyo zokuyigcina. Oku ke kuquka ukukhenkcisa inyama ngoko nangoko emva kokucutyungulwa okanye ukuthoba ukunqanda ukukhula kwebhaktheriya kunye nokutywina kwayo ngevatyhumi, ukuthintela ukuvela komoya, kunye nokutsha kwesikhenkcisi, nokugcina ikhonco elibandayo elingaqhawukiyo ngexesha lokugcinwa kunye nokuthutha kubalulekile. Ukongeza nokuleyibhela iipakethe ezinemihla kunye nokusebenzisa indlela yokuqala ekuthiwa yi-first in first out, iqinisekisa ukuba inyama endala ithengiswa kuqala. Ngale ndlela inyama ingafika kubathengi ingekonakali.

Imicelimngeni yokufuya iihagu mininzi kakhulu kodwa ndiza kukhankanya ibe mbalwa. Okokuqala, iihagu zisesichengeni sezifo ezifana neAfrican Swine Fever, oko kutsho umkhuhlane weehagu kunye nosulelo lwezifunxigazi. Ezi zinokusasazeka ngokukhawuleza kwaye zitshabalalise umhlambi. Zifuna ukhuseleko olungqongqo lwe-bio security kunye nokhathalelo lwezilwanyana. IIhagu zidinga ukutya okulinganayo, okuneprowutini eninzi kwaye ukutya kudla ngokuba lelona xabiso likhulu ekusebenzeni. Ukuhla kumaxabiso eenkonzo kunokuba nefuthe elikhulu kwinzuzo. Kwakhona iihagu zivelisa umgquba omninzi ekufuneka ulawulwe ngokufanelekileyo ukunqanda ukungcoliseka kwendalo kunye neengxaki zevumba ngakumbi kufutshane noluntu.

Utamkhulu wam nomakhulu wam ezilalini bajongana nemingeni emininzi kwicala lezolimo nokufuya. Okokuqala, kwicala lezolimo banengxaki yokuba kube nezikhukhula okanye iimvula ezimandla, ezifika zitshabalalise ezikhukhulise izityalo. Enye ingxaki abanayo iba lukhula ekufuneka okokuba bangene egadini baliqhuze bona. Kwicala lezilwanyana, izilwanyana ziyathanda ukuba nezifo nezikhuhlane ekufuneka okokuba basuke ezilalini baye kude edolophini beyokufuna imijo. Emva koko, kufuneka into yokokuba bafune umntu oza bajovela iinkomo zabo, neebhokhwe zabo, neegusha zabo ngoba xa zingajovwanga, ziyakwazi ukosulelwa ezinye, zife. Yiyo imicelimngeni endibona uba bajongana nayo kakhulu. Kwelinye ixesha kuyenzeka okokuba bangabina sivuno saneleyo kwicala lezityalo, isivuno sabo singoneli okanye singafani nesonyaka odlulileyo.

Ndicinga okokuba le ndlela yokusebenzisa oomatshini kunye neerowubhothi iphucuke ngendlela yokuba yona iyakhawuleza, oomatshini bazenzela yonke into ebefanele okokuba yenziwa ngabantu. Oomatshini bayakhawulezisa kwaye benza yonke into ngendlela. Xa kusebenza abantu baye bathathe ixesha elide ukugqiba ukuvuna kodwa noba oomatshini benegalelo elibi kwicala lemisebenzi kuba abantu abaninzi abanamisebenzi ngenxa yoomatshini kodwa yona le ndlela yokusebenzisa oomatshini iphucuke kakhulu kuba ithatha ixesha elifutshane kwaye kudingeka abantu abambalwa ukwenza lo msebenzi.

Ndicinga into okokuba into eyenza amasimi amaninzi ezilalini angasasetyenziswa, okokuqala, kukunqongophala kwezixhobo zokusebenza emasimini. Amasimi afuna umsebenzi omninzi, afuna ukulinywa, afuna ukunakekelwa. Xa zingekho izixhobo, loo nto yenza kube nzima ukulima amasimi. Okwesibini, lutshintshatshintsho lwemozulu, kunzima ukuqikelela okokuba kulo nyaka imozulu izawubanjani, kuba kwelinye ixesha kuyenzeka okokuba athi amasimi elinyiwe imozulu itshintshe, kunethe kube nezikhukhula zitshabalalise zonke izityalo ezisemasimini. Enye into eyenza okokuba kube njalo, abantu abaninzi abatsha, ulutsha okokutsho luyafuduka ezilalini, luhamba luyohlala ezidolophini, kusale abantu abadala ezilalini abangasenawo amandla wokuhamba bayolima emasimini.

Isizathu sokuba siqashe abantu abangoomama kule fama yethu yeyokuba sifuna kube khona ukulingana, kungabikho ubani othi xa ejonge omnye umsebenzi awubona ufanele amadoda okanye omnye awubone ufanele oomama. Umsebenzi ngumsebenzi. Oomama bayakwazi nabo ukwenza umsebenzi okwazi ukwenziwa ngamadoda. Selaphela elaa xesha lokunyantsana, ufike umntu ebona abantu abangoomama bengafanelanga ukwenza umsebenzi othile. Kwixesha esiphila kulo kuyalinganwa, wonke ubani uyakwazi ukwenza into ekwaziyo ukwenziwa ngabanye abantu. Loo nto leyo izotsho iyeke, isuse ukuthathelana phantsi ngokwesini, yenze okokuba kube khona ukulingana nokuhloniphana.

Eminye yemicelimngeni yokufuya iigusha yeyokuba, iigusha ziqhelene nezifo ezifana nokubola kweenyawo, iinyumoniya kunye nezifunxigazi zangaphakathi, oko kutsho iintshulube ezinokukhokelela ekubhubheni okuphezulu kunye nokuncipha kwemveliso ukuba ayilawulwa. Kanti kwiindawo ezininzi iigusha zisechengeni sezilwanyana ezizingelayo ezifana nezinja, iimpungutye, oodyakalashe okanye iintaka ezidla inyama, ngakumbi amatakane. Ukukhusela umhlambi kunokuba yindleko kwaye kube nzima. Isondlo kunye nokutyiswa, iigusha zifuna ukutya okunesondlo, umgangatho ophantsi wamadlelo, imbalela okanye ukutyiswa kakhulu kunokukhokhelela ekungodlekini, kuchaphazele ukukhula kunye noboya okanye umgangatho wenyama.